Karolo ya dipapadi, e bapala karolo e kgolo maphelong a batho. Haholo ha o ka bona dipapadi tsa bolo, e ka ho thusa hore o tswelliswe, o tswellise dipapadi tsena tsa bolo pele e be career ya hao o tswelle bophelong. Ha o ka sheba bongata ba batho ba na le tsona ba bapalang tsona dipapadi ba hole ka hobane ba ile le mamello ha o ka e ba le mamello feela wa dipapadi tseo o di bapalwang, haholoholo ha o ka sheba dikolo tse e phahameng bolo, rugby, swimming, cricket ke , dipapadi tse kgolo tse bapalang karolo e kgolo maphelong a rona.

Batjha ba bangata ha ba kenele dipapadi dikolong ba se ba amuve ke dithethefatse, majwala le tse ding. Dikamano tsa marato le tsona dithobalano. Ke tsona tse lo reng di ba thibela ho kenela dipapadi tsa dikolo, ka hoo, ba iphumana ba se hantle maphelong a bona ka ha dipapadi di bapala karolo e kgolo maphelong a bona. Jwale majwala ke tsona tse ba amang.

Tjhehe, maphelo ao ba ba bo phelang ha se bona ke bophelo ba e seng ba nnete, ho re ho bontsha hore bona ba phela maphelo ao. Empa ho se jwalo ka hoo, ntho e ba e hlokang feela, kapa e ba e ba e fumanang. Ka ho phela bophelo boo ke di-like le di-views. Moo o ka tholang ho motho ithola a le a tsebahala marangrang mona hore yena ho phela bophelo bo ka hoo, ha se nnete, Ke bophelo ba semannete.

Hlokwa ba dipapadi, bo wa ba bapala karolo e kgolo maphelong a rona. Hobane dipapadi tse ngata ntle le ho sesa, di etsa mmele o dule o matlafetse, o dule o le o le strong o phetse hantle. Ho fapana le ho sebedisa dithethefatsi. Ka hoo, dipapadi di etsa o dula o focus-itse ho tsona ho fapana le ho focus-a le ho shebana le dithethefatse le tsona majwala. Di bapalwa karolo tse kgolo haholo o qetelletse o so o le, o atlehile bophelong ka baka la dipapadi di ho tlosa nthong tse seleng tsa bophelo di ho kenya tseleng.

Ntho e ka etsuwang hore batho ba mose ba hulwe ba tle ka kwano ka Afrika Borwa, ke ho dula ho ntse re re host-a a dipapadi tsa bolo Afrika Borwa monwana. Re fane ka tshebetso ho batho ba tswang ka mose. Re ba fe maroko, dijo tse monate le tsona ho hatisetsa ditlhahiso tsa rona mose, ka hoo, di tla etsa hore di hule batho ba tswang mose ba tle ka kwano, ba tlo bona botle ba Afrika Borwa ba bolo.

Ditsebo tse ke ithutileng tsona ha ntse ke bapala bolo botjheng ba ka ke hore, dipapadi di ho ruta ho hlompha, di o ruta ho bua le batho. Di ruta ho ikemela, di ho ruta hore o nahanele le maikutlo a batho ba bang, hore na ba ka ikutlwa jwang, ntle le hore o ba ahlola. Hape di ruta ka hore motho ka mong o ka kgona ho mo kgona jwang. Kopa ho bua le ena ha se maikutlong a hantle a bophelo.

Mananeo a bophelo bo botle a teng dikolong tse ngata . Tjhe, Ke hanana le senana sena sehla se bolela hore dikolo tse ding mananeo a bophelo bo botle di teng, empa dikolo tse ding ha diyo. Dikolong tse teng hona, ka hara diphapusi kapa dibukeng tsa bona tsa boithuto. Ba ya rutwa ka tsona ka bophelo bo botle le hona ho na mananeo a teng. Ho na le batho ba ikemetseng, ba buang kapa ba rutehileng ka tsona tsa bophelo bo botle, ebe ba ya tle ba etela dikolong. Ba bua ka bophelo bo botle.